Swipfuno na mitlhontlho ya ku hanya endyangwini lowu nga na swintukulwana swo tala i ku endla leswaku swintukulwana leswi swi na swa hlayisiwa naswona leswi swi swi lavaku swa endleriwa na ku endla leswaku switukulwana leswi swa ya exikolweni leswaku swi ta kota ku dyondza swi ya emahlweni swi ta kota ku kurisa ndyangu lowu swi nga kulela eka wona swintukulwana swi fanele ku hlayisa lava va swi hlayiseke.

Va fanele ku xavela n'wana wa vona loyi a vuyaka nceka wo tshuka leswaku a ta wu boha exisutwini loko a nghena emutini lowo basa wu fanele ku tshama ehenhla ka wona loko a chaya va fanele ku basisa laha a nga ta etlela kona loko a vuya engomeni.

Ku tlakusa ku avelana rixaka vutitivi hi ku kandziyisa ndhavuko ku fana ka swiaki swa xiaki minkoka ku sindzisa mitimba yo tiyisisa vun'we ku khutaza ntirhiso wa tindzimi to tikisa voko na ku herisa ntirhiso wa tindzimi letinwana eka ndhawu ya le rivaleni ku hanya na vanhu va mindhavuko yo hambanahambana leswaku hi ta twisisa ripfumelo ra misava ni mindhavuko.

Swilo swo biha loko vanhu va famba hi minkarhi ya tiholodeyi emagondzweni ku va ku tele ku tlula mpimo naswona swi na nghozi swinene vanhu va endla tinyimpi va vavisana swilo leswinene loko vanhu va famba hi minkarhi ya tiholodeyi vanhu va kuma ku ti tsakisa na ku tihlanganisa na maxaka, vanghana na mindyangu ya vona vanhu va kota ku vona tindhawu to hambanahambana ka tona na ku xonga ka tona.

Wanuna u fanele a va na nhlonipho eka nsati wa yena leswaku va ta kota ku hloniphiwa na yena ku kombisa rirhandzu hi tindlela hinkwato u fanele a seketela na ku hlayisa nsati wa yena, u fanele ku va na ku va munhu wa ku tshembeka na ku kota ku vulavurisana na munhu wa yena loko ku ri na ku holova exikarhi leswaku va ta kota ku herisa mhaka ya kona. U fanele a kota ku n'wi pfuna eka leswi a lavaka ku swi humelerisa milorho ya yena.

Swi na nkoka hikuva vantshwa va ya emahlweni va ambala swiambalo swa ndhavuko van'wani va vona va kota ku rhunga swiambalo swa ndhavuko va xavisa leswaku vanhu va nga rivali mindhavuko ya vona eka ti-app leti vanhu va burisanaka eka tona va kota ku navetisa swiambalo swa ndhavuko leswaku vanhu va kota ku ti hlanganisa na vona hi tona laha tiyunivhesiti va na mitlawa ya vana lava endlaka siku ra ndhavuko leswaku va dyondzisa vadyondzikulobye hi mindhavuko yo hambanahambana.

Paseka i siku ra nkoka eka khalendara ya vukreste leyi tsundzuxaka ku vambiwa na rifu ra Yeso, i siku ra ku rila ku anakanya na ku titsona swakudya ku fungha siku leri swi nga humelela hi rona vakreste va khongela hi siku leri hikuva leswi u fela swidyoho swa vanhu malunghiselelo ya nsoto wa paseka laha vakreste va tshembaka leswaku Yeso u pfuke ku feni na ku va a hlurile ku fa na xidyoho.

Nkhuvulo wu endliwa hi vafundhisi va kereke laha munhu a fanele ku boxa swidyoho swa yena hinkwaswo leswaku va ta n'wi nghenisa ematini va n'wi khuvula laha mati va khuvulelaka kona ku nga va ku ri enambyeni kumbe laha va khuvulelaka kona hi xikereke. Nkhuvo lowu yimela a vuntshwa bya munhu leswaku a cinca maendlelo ya yena ya khale ni ku va mukreste, nkhuvulo wa vana endla leswaku n'wana a va amukeriwile a kaya kumbe ekerekeni naswona a susiwe mabadi.

Ndzi vona leswaku swi hundzeriwile hi nkarhi hikuva sweswi vanhu lava dyondzisaka vana exikolweni xo yimbisa kumbe entshaveni a va ha endli swona vana lava yaka entshaveni vantshwa na matlala leswi endlaka vatswari va lahlekeriwa hi vana va vona ku va herisa mhaka leyi swi vula ku ri hi hunguta ku lova ka vana na ku endla leswaku va hlayiseka vana va vafana.

Ndzi nga va yingisela tani hi mutswari va fanele ku lava va vona va hanyisa vana hikokwalaho ku va va ndzi nga byela leswaku hikuva va mitirho ya vona va fanele ku dyondzisa vana va vona ku hlonipha vanakulombye.

Ndzi nga tirhisa ndlela ya ku dyondzisa n'wana wa mina hikuva loko u tirhisa vukhomba swa endla leswaku n'wana waloye a nga va a endlile swo huma endleleni leswi nga ta endla leswaku a nga khombi kambe loko u n'wu dyondzisa hi ku endla mintirho ya le kaya leyi hi faneleke ku va hi dyondza vanhwanyani ku nga va ku ri ku a swi tiva leswaku hi swihi leswi a faneleke ku swi endla hi swihi leswi a faneleke ku va a nga swi endli naswona u nga n'wu dyondzisa hi tindlela leti a nga tisirhelela hi kona kambe ka vukhomba swi nga endla leswaku u n'wu byela kambe a honisa.

Ndzi vona swi olova hikuva loko u kuma ntirho eka ndhawu leyi ku nga na vanhu va tinxaka to hambanahambana wa kota ku dyondza tinxaka ta vona leti va ti vulavulaka naswona wa kota ku dyondza tindhavuko ta vona leti va dyondzisiwaka tona naswona wa kota ku dyondza swakudya na ku dya swakudya leswi vona va swi dyaka wa kota ku tivana na vona wa swi kota na ku vhakacha laha vona va tshamaka kona leswaku u ta tiva tindhawu leti kambe loko mi tirha hi ku fana ku hava lexi u nga ta xi endla kumbe tivana na vanhu.

Munhu un'wana na un'wana u fanele ku tiva nkoka wa mavito ya swivongo hikuva xivongo xa ka n'wina u fanele ku xi tiva hi ku helela u fanele u kota ku phata xivongo xa ka n'wina ku na laha va nga ta xi lava ku xi tirhisa loko u hlangana na vanhu va le handle va ku vutisa leswaku xivongo xa ka n'wina xi vula yini wa swi kota ku va hlamusela hi ku helela kambe loko u nga tivi a wu koti ku va byela xin'wana xa kona loko munhu a lovoliwa lava va taka ku ta hakela malovolo ya yena va fanele ku phata xivongo xa ka vona kambe loko va nga xiphati swi nga endla leswaku munhu waloye a nga lovoliwi.

Ndzi vona ku ri lawa ya sweswi hikuva vanhu a va hanyi hi maendlelo ya khale naswona swi nga endla leswaku wansati loyi a nga bebula n'wana a nga vi kahle kumbe zonda n'wana wa yena hikokwalaho ko va vuvabyi lebyi bya va ka kona loko n'wansati a heta ku bebula wanuna a nga swi kota ku n'wi pfuna na ku n'wi yisa eka dokodela kambe loko n'wanuna a nga ri kona swikumeka leswaku n'wansati a nga na munhu wo n'wu pfuna swi nga endla leswaku a tikuma a dlaye n'wana wa yena a tlhela a ti dlaya.

Ndzi nga va byela leswaku wun'wani a nga hlantswa tindhichi wun'wani a nga sweka loko a kota ku sweka lavan'wani va nga lunghisela laha hi nga ta tshamela kona naswona va nga basisa laha hi nga ta tshamela kona van'wani va vona va nga vekela switshamo na matafula laha hi nga ta tshamela kona van'wani va nga ya emavhengeleni ku ya xava swakudya leswi nga ta laveka eka ntirho lowu.

Vavasati hi xitalo va tirha tanihi vo hosikati va tirhisana na vavanuna va vona va tihosi ku burisana hi timhaka leti hehlaka vavasati, vavasati eka mintirho lowu va kota ku tirha tanihi muhlayisi wa swilo ku tiyisisa ku hlayisiwa ka ndzhaka na ku dyondzisa rixaka leri landzelaka, eAfrika-Dzonga ku vekiwa ka nkosikazi Nomandla Nhlawuli tanihi n'wansati wo sungula ku rhangela eka National House of Traditional Leaders swi kombisa ku tiyimisela eka ku nyika vavasati matimba.

Ntirho lowu bibele yi wu kongomisaka i ku va yi hi dyondzisa leswaku vanhu va fanele ku khomana naswona loko munhu a dyoha kumbe a endla xihoxo u fanele ku kombela ku rivaleliwa.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga ta va nyikaka xona i ku swa kala ku va wanuna a humesa mali a ya lovola munhu hikuva ku ku va n'wanuna a lovola munhu swi suka embilwini naswona u va a ku rhandzile leswaku a ta kota ku tshama na wena hikuva u lava mi aka muti swin'we mi va na vana swin'we leswi endlaku leswaku a lava mi tshama swin'we leswi ndzi nga ta va byela swona leswaku loko va tshika n'wanuna a tshama a ri yexe swi nga endla leswaku a lovola n'wansati wun'wana ku va na n'wansati wa vumbirhi leswi endlaka leswaku va holova ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku hlonipha vavanuna va vona ni ku va rhandza hi ndlela leyi va va rhandzaka ha kona.

Nkoka wa tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku va u kota ku yingisela risimu na ku twisisa leswaku tinsimu ta kereke ti vulavula yini, naswona ti dyondzisa vanhu yini leswi endlaka leswaku loko munhu a nghena kereke yo karhi a tiva leswaku kereke leyi ku va va yimbelela tinsimu leti va va va karhi va yimbelelela naswona va dyondza a yini, tin'wani tinsimu ta kereke ti vulavula hi bibele leti endlaku leswaku vanhu lava nga yingiseliku tinsimu teti va tiva swa bibele.

Ku tikeriwa loko vanhu va tshamaka emadorobeni va hlanganaka na kona i ku va va nga koti ku kuma mimovha kumbe swifambo swa ku ya kun'wani kumbe emakaya, swin'wani swa kona i ku va va kuma vanhu lava va va gevengaku mpundzu, nhlekani ni namadyambu leswi endlaka leswaku vutomi bya vona byi luzeka kumbe vutomi bya vona byi va byi ri byi nga ri kahle.

Loko wo tekeriwa ehansi hi vanhu va tindzimi tin'wana u nga ti twisa njhani? Ndzi nga titwa ndzi nga ri kahle naswona ndzi nga titwa ndzi tshovekile mbilu hikuva a hi fanelanga ku teketelana ehansi kumbe ku hanyisana kuvava hikuva munhu un'wana na un'wana laha misaveni wa hanya a ku na mhaka ya ku tindzimu a ti fani naswona hi fanele ku hanyisana hi ri vanhu ni ku pfunana hikuva siku rin'wana u ta lava ku pfuniwa hi munhu loyi u nga n'wi tekela ehansi, kambe a ku pfuna u ta gcina u swi vona leswaku leswi a wu swi endla a swi kahle.

Ndzi nga byela munghana wa mina leswaku ndza tinyungubyisa hi yena ku va a khomile malembe mambirhin'we a nga kumanga n'wana naswona ndzi khongela xikwembu xi n'wi katekisa ku va a va a ri munhu lonkulu hikuva loko u khomile malembe ma makumembirhi u va u kurile naswona u fanele ku huma muti, ndzi nga byela munghana wa mina leswaku a ti hlayisa ku ya emahlweni a nga rivali leswaku mina munghana wa yena ndza n'wi rhandza naswona ndzi ta tshama ndzi n'wi hlayisa naswona ndzi n'wi seketela eka hinkwaswo leswi a nga ta va a ri karhi a ri naswona kumbe swi n'wi humelela evuton'wini.

Loko dyambu rixile a ndzi ta hlayisa swifuwo swa mina hi ku swi kamba leswaku swa hanya naswona ku laveka yini a ndzi ta endla leswaku ndzi swi endlela swakudya kanharhu hi siku hikuva swifuwo swi fanele ku dya swi fana na hina vanhu leswaku swi ta kota ku hanya ndzi ta kota ku swi hlayisa a ndzi ta vona leswaku swa hlayiseka naswona swi dya swi xurha.

Ku va swi fanerile leswaku vanhu lavatsongo va fanele ku dyondzisiwa maswekelo ya swa ndhavuko hikokwalaho ka ku va tiva leswaku va huma kwihi naswona ndhavuko ya ka vona yi vulavula hi yini naswona swakudya leswi hlanganeke na ndhavuko ya ka vona hi swihi.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi nga swi hlanganisaka ngopfu ni ku amukela munhu i xigugu, xingwimbhi, tihove na tshopi, swakudya leswi swa ndhavuko wa Matsonga swi tiveka ngopfu naswona loko wo vutisa munhu leswaku swakudya leswi munhu a nga ta dya swona wa ndhavuko ya Xitsonga hi swihi va nga ku byela leswaku hi leswi.

Nkarhi wo sungula loko ndzi sweka swakudya swa ndhavuko hi nexe a ku ri swakudya swa tihove leswi loko ndzi swi sweka ndzi chelaku mati ya ku vila endzeni ka poto ndzi chela mavele ya mina na tibhoncisi ta mina xikan'we ni timanga ta mina leswaku miroho ya mina yi ta tsokombela, leswi ndzi nga ta vula swona i ku loko ndzi sweka a ndzi nga tivi leswaku swi nga tikuma swi karhi swi nandzika naswona ndzi komberile lava ndzi tshamaka na vona va ringeta leswaku swikahle xana ndzi nga swekela vanhu va ku tala xana.